I-inshorensi yobomi ibalulekile. Zininzi ke iindlela ezibangela i-inshorensi yobomi ibaluleke, enye yezo ndlela kukuvula into ekuthiwa yi-card value i insurance. I-cash value insurance uyakwazi ukuyithatha uyise emazikweni ezorhwebo, wenze ilowuni okanye ityala egameni laloo cash value insurance. Imali le uyawuthi uyifumane kwelo tyala uyawuthi uthenge okanye wakhe into eyawuthi izise imali engaphezulu kwalena ubuyibolekile, ngaloo ndlela uthi unyuse ubutyebi bakho. Yenye indlela i-cash value insurance enothi ikuncede ngayo okanye ibaluleke.

Inkqubo yokufaka ubango lwe-UIF, kufuneke uphathe iinkcukacha zakho ezisemthethweni uye kwicandelo lakwaLabour apho uya kufika utyikitye khona into ekuthiwa yi-unemployment register.

Mna ndikhetha uye ndibhatale ngekhadi ngoba ikhadi kulula ubana noba sowuyilahlile isipaji sakhe okanye sowulilahlile ikhadi lakho, imali yona ephakathi ekhadini ayilahlekanga. Xa usebenzisa imali, ubeke walahla imali nemali uyilahlile awuphinda uyifumane , kufuneka uyosebenzela enye, uyozama enye.

Eyona nto ibalulekileyo kukujonga ubana yakhe yantywiliselwa emanzini na ngoba amanzi ayingxaki. Imoto ethe yantywiliseka emanzini iye ibe , ibe nezivubeko eziza kuthi zivele kancinci kancinci ekuhambeni kwexesha. Hleze enye yezo zivubeko iyawuthi ivele uphakathi endleleni, irusi iphule ipati ebalulekileyo eyawubangela uba ube sengozini. Ngoko kunyanzelekile uyijonge imoto uba azange yantywiliseleka na phambi kokuba uyoyijonga ubana yakhe yasengozini na, ngoba eyona ngozi yirusi namanzi okanye ukonakala okwenziwe ngamanzi.

Eyona nto ebalulekileyo endinothi ndiyijonge ngamaxabiso, ngoba ii-medical aid ezinye ziyakwazi ubana zixabise kakhulu zibe zingakwazi ukuthi zibhatale zonke iimfuno zakho. Ngoko kubalulekile uba ujonge ubana yeyiphi eyona ingabizi kakhulu kodwa iyakwazi ubana zonke iimfuno zezigulo oyawuthi ube kuzo izibhatale.

Le fixed deposit account yakho, le fixed deposit account uyakwazi uba ugcine imali kuyo kangangexesha ngeenyanga ezintandathu uyokutsho kwiminyaka emibini. Ngeli thuba ulibekileyo lokugcina imali awukwazi uphinda uthi wongeze imali de kufike ixesha oye wathi walimisela kule akhawunti. Ukuyivala le akhawunti funeke ulinde kufike elaa xesha ubulimisele ubana le akhawunti ufuna ivalwe ngalo, okanye uba ufuna ukuyivala phambi kokuba kufike elo xesha zikhona izohlwayo okanye ii-penalties oyakuthi uzihlawule for ukuvala le akhawunti.

Ukugcina imali ebhankini kuluncedo ngoba imali yakho iye ibe , ezinye iibhanki ziye zikwazi ubana imali yakho ziyinike uchatha qho ekupheleni kukanyaka. Loo nto ithi bana imali yakho iyawuthi ikhule ngee-percentage ezisikelwe yiloo bhanki. Ezinye ke iibhanki ziyakwazi ukuthi naxa uthi uthenga ngekhadi lakho okanye ngemali esebhankini zikuthathele igcuntswana le mali eza kuthi ziyithathe ziyibeke ecaleni. Ikhule imali leyo ze uthi ngenye imini mhla waze wazibona ungenamali ubhaqe sele ibhanki ikuthi jize ngenye yemali yakho ibiyicuntsula yaze yakugcinela yanda, yakhula.

Kule app , kule app uyakwazi uba namakhadi ababini, i-physical card elo khadi unalo phakathi kuwe epokothweni ne-virtual card ikhadi eli liba phakathi kwiephu. I-virtual card ke yona ke ikunceda xa ufuna uthenga izinto ezionlayini ungafuni usebenzisa ikhadi lakho eli ligcine imali. Uye uthathe igcuntswana le mali kwiakhawunti yakho ulithumele kwi-virtual app, ukwazi uthenga le nto ufuna ukuyithenga onlayini. Uyakhuseleka ke kwi-scams ngoba naba becinga bakutsotsile abazukwazi uphinda batsale imali ngoba bazawufika i-virtual card yakho ingenakwayo nesenti.

Le ayindiphathi kakuhle ngoba funeke ngoku ndifumane imisebenzi e-ekstra kuze ndikwazi ubana ndikwazi ufumana zonke izidingo endizidingayo uba mandikwazi ukuphila. Loo nto ke ngoku ibangela ubana kube nexesha lam elimkayo ezifundweni zam ndingakwazi ubana ndithi ndijonge ngqo emfundweni.